Uma izinkampani zokuthutha ezifana no-Uber, no-Bolt zingehlisa amanani azo, kungadala umehluko omkhulu ezingeni lwezomnotho, impilo yabasebenzi kanye nemakethe yempilo yonkana. Nazi izinguquko ezingenzeka, ukuhamba kube sezingeni eliphezulu kubantu abaningi, ukuncintisana okukhulu emakethe, ukusetshenziswa okukhulu kwezinhlelo zokusebenza, ukuncipha kokusetshenziswa kwezimoto zabantu, kanye nomthelela kwezomvelo.

Uma ibhasi ohamba ngalo lime endleleni phakathi nobusuku. Kubalulekile ukuthi uhlale uqaphile, uzolile futhi usebenzise amasu avikela ukuphepha kwakho. Nazi izinto ongazenza, hlala uzolile futhi uqaphele, buza umshayeli noma abasebenzi, thintana nomndeni noma abangani, hlola indawo ekuzungezile, gcina izinto zakho ziphephile, qinisekisa ukuphepha komzimba wakho, futhi funda izimpawu zobungozi.

Uma uhlela ukuthunyelwa kwezimpahla kwamanye amazwe ngololiwe, ukuze uqinisekise isikhathi esingcono kakhulu, nezindleko eziphansi, kudingeka ukuhlanganisa ulwazi, ukuhlela kahle, kanye nokusebenzisana nenkampani yokuthutha. Nazi izindlela ezisebenzayo ongazisebenzisa, qhathanisa izinkampani, hlela ngaphambi kwesikhathi, sebenzisa indlela ehlanganisiwe, qinisekisa imibhalo, futhi xhumana nochwepheshe.

Uma ungumholi webandla ofuna ukuqala inkonzo yokuthutha abantu abadala. Kubalulekile ukuhlela kahle ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zabo ngokuphepha, ngendlela ethobekile, futhi engabizi kakhulu. Izinyathelo zokuqala, hlola isidingo emphakathini, dweba uhlelo lwendlela nezikhathi, thola imoto efanele, thola abashayeli abaqeqeshiwe, cela uxhaso noma usizo. Okuthuthukisa iseyivisi, izibuyekezo ezivela kubagibeli, ukwenza ishejuli eguquguqukayo, ukusebenzisa uchwepheshe, kanye nokuthuthukisa ukuxhumana nomphakathi.

Ngiyaxolisa kodwa ngifuna ukuveza ukukhathazeka kwami. Sengilinde itekisi isikhathi esingaphezu kwehora manje, kanti nginomhlangano obalulekile engifanele ngibe kuwo. Ngicela ukwazi ukuthi kungani amatekisi ebambezekile, futhi kukhona yini okungenziwa ukuze sifinyelele ngesikhathi. Ngicela ningisize ngoba isikhathi sesiyangigqilaza.

Abagibeli abasebenzisa izimoto zakwa-Uber, noma u-Bolt, bangathatha izinyathelo ezilandelayo ukuze baqinisekise ukuphepha kwabo, ikakhulukazi ebusuku. Qinisekisa imininingwane yomshayeli nemoto, yabelana ngohambo lwakho, hlala emuva emotweni, gcina ifoni yakho ivuliwe, futhi ishajiwe, hlola indlela oya kuyo, gwema ukugibela uma uphuzile kakhulu, wedwa, bika noma yini engajwayelekile.

Ukuya edolobheni iminyaka emihlanu edlule ngetekisi kwakuwu-twelve randi, kodwa namuhla sekubiza u-twenty randi, noma ngaphezulu. Ngizizwa ngikhungathekile ngoba yonke into iyanyuka, ukudla, ugesi, manje nezindleko zokuhamba. Kuyacaca ukuthi abampofu yibo abahlushwa kakhulu. Kudingeka kube nezindlela zokuthi uhulumeni, noma imiphakathi ithole izindlela ezishibhile zokuhamba, noma kube nokwehliselwa amanani ezikhathi ezithile.

Ukukhulisa nokwenza ngcono ezokuthutha zomphakathi emakhaya kuyadingeka kakhulu, ukuze abantu bakwazi ukufinyelela kalula ezinsizakalweni nasezimakethe. Nazi izindlela ezingasiza, ukuthuthukisa izimoto ezincane ezihambayo, ukusekela izinkampani zomphakathi zasendaweni, ukudala izindlela ezithe xaxa zokuhamba ngezithuthi, ukuvuselela ukuhlela imizila ngokusho kwizidingo zomphakathi, kanye nokuqinisa umthetho, nokubhekela ukuphepha.